Malome ke maswabi haholo ka seo ke se entseng. Ka taba ya hore be ke tjhisitse ntlo, mme di-album tsa hao tsa mamoratwa di tjhelletse ka moo. Hake tsebe na nkareng ho wena, hore o utlwisise tsela eo ke swabile ka yona. Empa ha o ne o ka wa ntumella , ke ne nka lakatsa hore ke lokise sena ka hore ke tla ke ke kene mona bo di-Internet-eng. Ke shebe dipina tsa hao tse o ne o di rata haholo, mme ke bone hore ke o record-ela tsona jwang. Keo kenyetse tsona stick-ing, mme o tlo nne o kgone hore o nno be le tsona o di mamele. Ke maswabi haholo malome wa ka. Ke kopa o ntshwarele, ho tswa botebong ba pelo yaka.

Um nna ke ne ke sisinya hore re sebedise matla a letsatsi ho matlafatsa Wi-Fi ya sekolo sa rona le di sebediswa tsa bohlokwa. Re ka kenya di-panel tsa letsatsi, marulelong kapa lebaleng la dipapadi. Ra boloka matla a mangata a dibetiri, mme ra sebedisa dinakong tsa letsatsi le tlase kapa bosiu. Mohlodi ona wa matla a ka ntjhafatsang, o na le di tshenyehelo tse tlase wa tshepahala. Mme o fokotsa sebaka sa rona sa carbon. Ka ho amohela matla a letsatsi re ka theha tharollo ya moshwela bothateng ba rona ba phallo ya merwalo, mme ra etsa hore sekolo sa rona e be lebone la popontshwa le bokgabane. Kea leboha.

Ke thabile haholo ka papadi ya bolo ya maoto Moqebelo o tlang. Hobane e tloba monate o moholo ho o shebella. O ka inahanela feela ho theoletsa sehlopha sa rona seo re se ratang le batho ba bang ba diketekete. Ho utlwa thabo ya papadi, le ho bona dibapadi tse makatsang dihlaba dipheo. E tshwana le lenaneo le leholo le monate. Ho shebella bolo hoa nthabisa ngwanaka, mme ke nahana hore le wena o tla e rata.

Re le baahi ba Afrika Borwa re fumana ditaba tsa rona tsa lehae le ka ntle ho mehlodi e fapaneng. Metjha ya ditaba e tlwalehileng e kenyeletsa dikoranta tse kang the Sowetan le The Star, dikanale tsa TV, tse kang SABC News le ENCA, le diteisheneng tsa seyalemoya tse kang Lesedi FM jwalo jwalo. Re boetse re tshepile metjha ya phatlalatso ya digital jwalo ka di-website tsa ditaba tsa internet-eng tse kang News Twenty-four Le Times Life. Metjha ya ditaba ya setjhaba le di-App tsa mehala ya thekeng. Bakeng sa ditaba tsa kantle ho naha re sheba di-website tsa ditaba tsa matjhabeng jwalo ka BBC News le CNN. Hammoho le dikanale tsa ditaba tsa cable.

Ke hopola ka letsatsi le leng, ke bala sehloho se buang ka pidisi ya mohlolo ya ho theola mmele. E neng e tshepisa diphello tse potlakileng. Bopaki bone bo bonahala bo kgodisa, empa ka mora ho etsa dipatlisiso internet-eng, ke ile ka fumana hore pidisi e ne e le ditlama fela tse senang tshehetso ya science. Khamphani ene ebile e tobane le dinyewe tsa papatso ya bohata. Ke ile ka ikutlwa ke kgelositswe, mme ka ithuta ho ba hlokolosi haholwanyane ka seo ke se balang le seo ke se dumelang.

Ke kopa tshwarelo ka se etsahetseng mohlomphehi. Ke utlwisisa hore na hoo ho o tsietsa ha kae, ke kopa o mpontshe voucher-a ya data le molaetsa wa phoso founung ya hao. Ke tla etsa sohle se matleng a ka ho o thusa. Ha eba data-ra e ne se e sebediswa, ke tla o fa puseletso e felletseng kapa keo kgutlisetse bongata ba yona ka e ntjha ho sa tsotellehe hore na o kgetha eng. Kgotsofalo ya hao ke yona ntho e tlang pele ho rona re le borakgwebo, mme ke ikemiseditse ho lokisa ditaba . Batho ha batla ka tletlebo e tjena ke le motho wa kgwebo, ntho ya pele ke hore ke tlameha ho etsa bonnete ba hore bareki ba ka ba kgotsofetse ka nako tsohle. Mme ho na le leano leo ho thweng moreki o dutse a lokile ka nako tsohle, ke yona ntho e ke dulang ke sebetsa ka yona kgwebong ya ka.